Melemo ya tiro ya go lema mo tshingwaneng boitekanelo jwa monagano, boitekanelo jwa mmele, papatso ya boikgogomoso, bokgoni jo bo rutang mo tirong ya go lena, bokgoni jwa tlhokomelo, bokgoni jwa go rulaganya le go laola nako.

E agela mosimane kgotsa mosetsana motheo o wa botshelo jo bo itumedisang, jo bo nang le boikarabelo, jo bo nang le maikemisetso. Fa ba palelwa go nna sebaka sa thoto e seng tshwenyo.

Batho ba ba nang le thotloetso ba tshameka karolo e kgolo mo go rotloetseng le go godiseng tiro ya go ikentsha bodutu. Mo mafaratlhatlheng a thelesano, seabe sa bone se oketsega fa ba dirisa seriti sa bone, go tlhotlheletsa go ruta le go kgotlaletsa ditlhopha tse di farologaneng, go tsaya dikgato mo tirong tsa bodutu.

Go tsweletsa kgalalela ya boikemisetso, go aga thulaganyo ya tokafatso. Le go aga boitshepo le maikutlo a a nonofileng.

Batshameki ba metshameko ya ileketeroniki, ba tshwanetse go tsaya boitekanelo ka tlhokafalo. Fela jaaka ba mebele, mmele mogopolo le ba ikutlwa batshameki, ke dirisiwa tse di botlhoko.

Go nna le seabe mo metshamekong, go ka tokafatsa boitekanelo jwa tlhaloganyo, go godisa kutlwano le bokgoni jwa tirisano mmogo, go a fokotsa go ngomoga pelo le maikutlo.

Go bala le go ngwala go thala le go bopa, go ikatisa, mme dilo tse ke sa tlholeng ke di dira ke go bapala dipapadi tsa setso.

Michael Jordan e o ne a dira ka natla a ikatisa letsatsi le letsatsi, go tokafatsa bokgoni jwa gage. Serena Williams o ne a ithuta go laola maikutlo a gagwe sentle, go tlhokomela mebele go tsaya nako ya go ikhutsa.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya mo inthaneteng nka bopa papadi e e dirang se se fetang boithabiso fela. Papadi e agang boitshwarelo, botsala, bokgoni le kgolo ya semowa.

Go bula mekgwa ya tsenelelo e e buletseng botlhe, go fokotsa ditshenyeletso tsa go tsena go feta ka ya thuto le tlhagafalo.

Tlhagiso ya hisetori le setso, mekgwa ya kgaoganyo mo dithutong, le mekgatlo, boineelo jwa ditlhopha tsa lefatshe le dipapatso, dikakanyo tsa setso ka maikarabelo.

Kgwebo e sa itekanetseng ya madi, go latlhega ga kgatlhego. Fa e fetoga tiro tlhokego ya dikgakololo le kitsiso ya dikgwebo.

Motshameko wa me, go kwala le go akanya botlhokwa jwa dikakanyo. Di ura tse ke di dirisang ke ura di le tharo go ya go le ura di le tlhano, ka beke. Matsatsi a ka dirisang ka o ne ke la bobedi, labone le mafelo a beke. Felo mo lefelong le le dikhutshwane ke sa tshwaregeng ke lephata kgotsa thekenoloji.

Tshegetso ya maikutlo kgothatso e thata, thuto mo boitekanelong le boitshwaro tlhatlhobo e e sa feleng ya diritibatsi.

Didiriswa di fa molemo wa kitso boikatiso bo bo rulagantsweng, ka sebaka bo oketsega kagiso le tshwaraganyo. Go tshwara mmele le boitekanelo sentle.

Metshameko e aga boitshepo, e ruta puisano le kitso ya maikutlo. E aga botsalano le setlhopha sa tshegetso.

Motshameko wa go tlola mogala o tshamekwa ke motho a le bo nosi ka nako. Mme dikolo kgotsa ditlhopha di ka nna le batshameki ba le bantsi ba itekanetseng go tshameka ka nako e e farologaneng.

Metshameko ke kgwele ya dinao, mogolo, marathon-e, mokau, kgwele ya diatla. Ke ka ntlha ya ditlamelo tsa madi, dikago, ditshwanelo gore e sa tshwane.

Go tshameka metshameko mmogo, go apaya le go ja dijo mmogo, go tsaya karolo mo di-picnic-king kgotsa maeto a lolapa.

Go tokafatsa botsogo jwa mmele, go aga bokgoni jo bo dirisanang le ba bangwe, melemo e e kgethegileng ya metshameko ya setso le ya segompieno.